Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ka ikutlwa ke itumetse gagolo, mme irile ga sefofane se simolola go fofela kwa godimo ke ne ka simolola go tlelwa ke letshogo. Mme irile fa re ntse re le mo tseleng, ke simolola go bona bontle ba lefatshe, ke simolola go bona dithaba tse dikgolo. Ke ne ka tlela gape ke lethabo le moya o montle wa kwa godimo, moya wa go itumela, moya wa tshepo. Mme ke ne ke fofela kwa lefelong la kwa ga Cape Town, mme le gona e ne e le la ntlha ke ya kwa ga Cape Town.

Go namela sefofane, ke toro e e monate thata mo go nna ka ntlha ya maikutlo a kgololosego le go bona lefatshe ka bontle. Mme ga ke tshabe ka ntlha ya gore ke ikutlwa ke na le taolo ya maikutlo a me, ke itumelela go fofela ka tsela e e itumedisang, e e dirang gore ke iketle ka botshelo le go e go bona bontle ba lefatshe. Dithaba di phatshima, go dira gore ke rate go palama sefofane le gore gape go tsamaya ka sefofane ga go tsamaya lobaka lo loleele go fitlha kwa o yang ko teng.

Dilo tse di ka ntumedisang ka dibese, ke gore dibese ga ntsi ditheko ko tlase go feta ditsholofetso tsa thekisi kgotsa Ride Hailing Apps e leng se se thusang batho ba sa kgoneng go lefa madi a mantle. Dibese gantsi di na le tsela e e tlwaelegileng mo teropong e e nang le dikgato tse di tshwanang le routes. E leng se se nolofatsang go ya kwa mabenkeleng, sekolong kgotsa mo tirong. Fa o dirisa bese o bona batho ba farologaneng mo toropong, eka oketsa puisano le kutlwelobotlhoko mo bathong ba toropo. Gape dibese di thusa gape le batho ba sa kgoneng go boloka madi jaaka gore ba kgona go rekela tekete kwa pele.

Fa o ya kwa Nigeria, o tshwanetse wa reka tekete mme wa tsenya kopo ya Visa. Mme o tshwanetse go dira gore o be mo nakong gore sefofane sa gago se se ka bo sa go shiya. O tshwanetse wa rulaganya pasepoto, visa, Yellow fever card. Mme wa check-a in kwa security e immigration mo boemelafofane mo nageng ya rona, mme o tla for fela go ya go nigeria fa o fitlha Nigeria. O tshwanetse wa feta immigration baggage claim customs kwa Nigeria. Ke ka moo o tlabe o fitlhile bofelelong ba leeto la hao.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke o sireletsang batho, o tlhokomela melao ya ditsela, o nang le botho le maikarabelo. Ka tiro ya bone bakgweetsi ba thusa batho go fitlha mo mafelong a bone ka polokego, ka nako, le ka kagiso ya maikutlo. Se se tokafatsa maitemogelo a letsatsi le letsatsi a bapalami gore ba tswelele pele ba kgweetse bese.